Mna ke into endingayicebisa ukuba andithi anga malwimi omabini abalulekile ingase into xa idlaliswa idlaliswe ngolwimi oluthile iphinde iphindwe ngolunye ulwimi. Okanye iba edlaliswa ngolwimi, masithi lwesiXhosa, apha ezantsi ifakwe ulwimi lwesilungu, ngoko ke umntana uzokwazi ukuva ilwimi lesiNgesi aphinde ave ilwimi lesiXhosa lakowabo. Imidlalo ngemidlalo ethi idlaliswe mayikwazi udlaliswa ngelwimi lwesNgesi iphinde udlaliswe ngolwimi lwesiXhosa qha.

Ngoku bendikhula apha ekhaya bendingumntu obencedisa utata wam ekulimeni apho siye besiye mhlawumbi kugrunjwe sifake amalongwe. Besityala iindidi ngeendidi ke zezityalo ukuqukisa amazambane, sityala iikherothi, sityala ii-pepper, sityala iibhitruthi njalo njalo, amathanga nako konke kwaye nombona. Ibiyinto nje ibimnandi ibikonwabisa emphefumlweni kwaye ubuziva usenza into eyonwabisayo, ugrumba utyale ufake nje obaa bulongwe unkcenkceshela ubone imbewu yakho imila.

Eyona nto yokuqala ebalulekileyo kuqinisekisa ukuba amanzi anga uzopheka ngawo ipapa yakho abilile. Kufuneke ade aphume angamagqampu ukubonisa ukuba abilile, imbiza le uzawupheka ngayo ipapa isiciko sayo nayo ibile. Amanzi funeka uqinisekise ukuba abilile yeyona nto yokuqala ebalulekileyo leyo ukuqinisekisa amanzi akho kuba abilile. Kwaye uqinisekise ukuba uyayazi na uba ufuna ukupheka ipapa enjani, kungafumaniseka ukuba ufuna le ithambileyo, le ifana nomphokoqo, le noko ingadibenanga gqitha. Kodwa into ebalulekileyo amanzi abile asholoze, abe shushu.

Kungemini endandipheka ngawo umqa. Oh, ndazama uwumpheka abe nezi zinto ufake ezi rama zangoku, ufake amabisi ibe yinto nje engqindilili kodwa ke umqa wandomela esandleni. Mhla yavela yajika kwalo mqa ndimphekayo kwangathi ngamanzi nje afakwe nje isihlobisi. Yhu, ndaze ndazisola!

Mna ke andinofakela abazali bam ingcindezi. Ukuba akho elinye icebo bangalenza ukuze ndifumane ezi mpahla ndingacela ukuba mhlawumbi imini yam nje itshintshwe okanye usuku isiwe kwixesha apho abazali bam bazoba nemali ngayo, ndingabangxamisi ndibenze babe namatyala nje angafunekiyo. Ukuba alikho icebo elingelinye loba ndifumane ezi zinto kwaye abazali bam into yam bayenze kakuhle ingxamiseki kwaye kungabikho matyala, ndingacela nje kutshintshwe imini.

Kungafanele bandithathe ndilele. Yhu, into endingayilwa, into endingayilwa! Andinovuma, andinokuhlala kwakuloo mzi. Kaloku into fanele isuke kum xa se ndikulungele ukwenda. Hayi, ndingafuna ubuya. Kahle kahle ndingabuya, ndingazibuyela futhi ndiphume kwakubo aba bantu bandithwalileyo. Ukuba ngabantu basekhaya ndingaphuma kwakubo ndincamele uziqalela obam ubomi obutsha. Andifuni noyibona laa nto, andinokonwaba tu ndingadana. Yhu! Yhu! Yhu!

Into exhalabisayo xa ungumzali ohlala kwesi sixeko ziingozi ezi zivamise ukwenzeka, kukuxhwilwa kwabantwana okanye kwaumqhubi lo wabo abantwana avukwe ziingqondo nje ezimbi ababe. Abantwana mhlawumbi xa behamba nje ezindleleni bathathwe babiwe. Zinintsi nje izinto ezixhalabisayo xa ungumdlali, xa ungumzali ohlala ezixekweni ezinintsi.

Kukuba abantu baqhubeke basithethe isiXhosa sabo. Nam ndinayo loo mikhwa yokuxuba and yinto ke eseyiqhelekile futhi yinto eseyiqheleke kakhulu apha elizweni kodwa ke kukukhuthaza nje uba abantu baqhubeke basithetha. Kukubukela izinto zesiXhosa kwaye ibe sisiXhosa esintsonkothileyo, kukudlaliswa kwezinto zesiXhosa. Kukwenziwa nje izinto nje kum apha eluntwini ezi zesiXhosa kwaye kuqinisekiswe ukuba abantu abalibali, abantu bayasithetha isiXhosa sabo bayazingca bayazikhumbula.